Oh mzala wam, ngoba naku ufuna ukufunda into yokubana umleqwa uwupheka kanjani, into ozowuyenza ke xa sowugqibile umleqwa wakho uwuxhuthe, uzoqala ngokuwuhlamba. Wenzela ntoni na xa uhlamba umleqwa? Uzokwazi kaloku ukuba iinkukhu zizibhukuza phaa edakeni ziye zingcole ke, so kubalulekile ukubana uqale ngokuyihlamba inyama yakho. Bese ugalela amanzi epanini, uyifake epanini, ufake ityiwa, ibile ivuthwe. Ungazitheli zonke ezinye izinto ezi. Into ongayithela ke enye kumleqwa wesiXhosa kakhulukazi, ungafane ufake itswele ukuze umleqwa wakho ube mnandi.

Xa kuswelekiwe ekhaya indima endiyidlalayo inkulu kakhulu. Njengoko nazi xa kuswelekile umntu, kuba nzima kakhulu, umsebenzi uyanda kakhulu. Njengomntwana oyintombazane ekhayeni lami, ndiye ndenze ngayo yonke amandla endinawo ukuba kuhlale kucocekile. ndihlale ndihlambe izitya, zithi zifika izivakatshi nezihlobo nabantu bendawo abazobheka ukuba abantu baphatheke kanjani na kwisimo esisehleleyo, bafike kucocekile ekhayeni. Bathi befika abanye ndibe ndipheka iti, ndidlulisela abantu abadala ukudla. ndilungisa yonke into le efuna ukulungiswa ekhayeni, ndiqoqe yonke into, nditshise izibi eyadini kuhlale kucocekile.

Isinxibo sale mihla, indlela esinefuthe ngalo kwisinxibo sesintu soomama abangamaXhosa. Sinefuthe ngendlela emangalisayo kuba kaloku indlela esekunxitywa ngayo kule mihla itshintshile, ayisafani nendlela ekwakunxitywa ngayo isiNtu soomama esingamaXhosa. Ndithetha ngemibhaco eyayibhinqwa ngabantu abangoomama, befihla imizimba yabo. Babhinqe into ethe ukuba nde, kungafani nezinxibo esezinxitywa namhlanje. Nditsho umntu seyesenza isinxibo sesintu namhlanje, usenza sibe sifane nesale mihla yangoku, singasafani nesinxibo esasisenziwa kudala, sibe sisinxibo sesintu esiqhelekileyo. Esangoku siyahlotyiswa sibe yenye into.